Sifazane osekhulile owathola imigomo yakhe yokuqala emibili ye-COVID-19 akanaso isiqiniseko sokuthi udinga yini ukuthi athole ibhusta. Uthi usevele wagoma futhi akaliboni iphuze. Kungani kungconywana ukuthwebula amabhusta, ikakhulukazi kubantu abadala? Njengoba siyazi ukuthi umgomo we-COVID-19 umgomo ongaqinisekisile ukuthi ungasiqeda lesa sifo. Kodwa-ke ukuthola ibhusta kwakuzosiza kakhulu kubantu abadala ngoba siyazi ukuthi abantu abadala banezifo eziningi kakhulu ezigcwele emzimbeni wabo. Ukuthola ibhusta umgomo webhusta kuzobasiza ukuthi bakwazi ukunqoba lela gciwane elalifikile.

Uvuka uphethe umphimbo ubuhlungu ukhwehlela nomkhuhlane omncane, akanaso isiqiniseko sokuthi ingabe i-COVID-19 noma umkhuhlane nje. Kufanele enzeni uThabo ngokulandelayo? Into engamsiza uThabo ukuthi aqonde emtholampilo lapho ezofike ahlolelwe khona lolu bhubhane ukuze abe nesiqiniseko esanele ukuthi ngabe uphethwe i-COVID-19 okanye umkhuhlane nje.

Umsebenzi wezempilo womphakathi ohola iqembu eliseka amadoda alwa nokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kanye nokudakwa. Elinye lamalungu eqembu laba ngendaba yomuntu siqu nokululama. Imaphi amasu ongasebenzisa ukuze wakhe indawo ephephile esekelayo ukuze kube nokusizakala kwalowo muntu? Amasu engingawakha ukuthi ngiqinisekise ukuthi wonke umuntu kulayo kule ndawo esikuyona unelungelo lokukhuluma ngokwanele. Okunye engingakwenza ukuthi ngenze izikhangiso emphakathini ezingaxwayisa ngezidakamizwa kanye nokungase kubabulale bona.

wesikole ohlinzeka ngesizo lokuqala oliyisisekelo kumfundi olimele ngesikhathi sekhefu. Umfundi ubonakala ecindezelekile futhi ekhathazekile. Yini ongayenza ukuze uqiniseke ukuphepha namhlanje nenhlalakahle yomfundi? Engingakwenza ukuthi ngiluleke umfundi ngizame ukumkhuthaza ekuthekeni konke kuhambe kahle futhi ngingazama ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi umfundi uyaluthola usizo olwanele uma kuziwa kwezempilo zakhe. Ngingahambisa nakubanye abaphathi abangaphezulu abasemandleni ukuze nabo bakwazi ukubona isimo sabo babone ukuthi bangamusiza kanjani.

Iminyaka engu-forty engu-fifty-five ubelokhu evuka njalo ebsuku eyochama, futhi kwesinye isikhathi uzwa izinhlungu lapho echama. Kungani impilo ye-prostate ibalulekile emadodeni angaphezu kweminyaka engama-fifty? Impilo ye-prostate ibalulekile kakhulu emadodeni engaphezu kweminyaka ewu-fifty ngoba siye sazi ukuthi uma usuke kuleyo minyaka kuyenzeka ukuthi izifo zingene kalula ungaphili emzimbeni kuye kube lula ukuthi uthathelele izifo kalula. So kubalulekile-ke ukuthi uye emtholampilo u-check-e ngempilo ye-prostate. Uthole ulwazi nge-prostate uthole nosizo ukuthi ungayiqeda kanjani njengoba siyazi ukuthi ingase ibe yingozi kumuntu wesilisa.

Isimo lapho wena kwadingeka unikeze usizo lokuqala oluyisisekelo kumfundi osesimeni sesikole. Ukubeka kanjani phambili ukwanakekela umfundi? Isimo lapho engake ngabhekana naso ekusizeni umfundi ilapho omunye wabafundi wayelimele khona ekwaphoqa ukuthi ngilekelele ngokuthi ngimunikeze amabhandishi lapho ukuvala khona ukuphuma igazi. Kubalulekile kakhulu-ke ukunakekela umfundi ngoba abafundi ibona abaphethe ikusasa lakusasa. Ibona abaphethe ulwazi lakusasa sibhekelela umphakathi nasentweni eziningi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abafundi banakekelwe uma kuziwa ezintweni ezingase zibathikabeze.

Isichishamlilo singase sisize kanjani lapho sibhekene nesimo esiphuthumayo esibuhlungu noma esicindezelayo, ikakhulukazi uma silwela ukubhekana nemiphumela engokwezwelo emotionally? Isicishamlilo siyaye siluleke noma siyaye sisize kakhulu uma kukhona umuntu odinga ukululekwa emotionally uma ebhekene nesimo ngoba siyazi ukuthi abantu besicishamlilo ibona abantu ababaluleke kakhulu. Ibona abantu ababhekana nezimo eziningi kakhulu. So kungenzeka ukuthi banalo ulwazi lento engase ikuvelele noma ekwehlakalele. Lekelela ekululekeni emotional.

Uma usebenza kuhlelo lokuqeqesha ukuthuthukisa amakhono ezicishamlilo lokubhekana nezimo eziphuthumayo, iziphi izakhi ezibalulekile ubungasihlanganisa? Ziningi-ke izakhi esingazihlanganisa ekuthuthukiseni amakhono ezicishamlilo njengokufundisa kabanzi umphakathi indlela izicishamlilo ezisebenza ngayo, nokwenza izikhangiso ngokufundisa ngendlela izicishamlilo ezisebenza ngayo. Kanye kuningi okunye esingabuye sikusebenzisa. Ikakhulukazi uma kuziwa ezikoleni ufundise iy'ngane zesikole baluleka kwezichishamila.

Ilungu lomndeni lingamsiza kanjani ugoqo noma umkhulu walo osekhulile ukuthi enze isinqumo esinolwazi mayelana nokuthatha i-booster shot? Ilunga lomndeni lingamusiza ngokuthi limgqugquzele njengoba sazi sonke ukuthi i-booster shot kumuntu osemdala isiza kakhulu ekuthekeni akwazi ukuba nomzimba oqinile angasheshi atheleleke kwi-COVID-19.

UThabo uvuka uphethwe umphimbo obuhlungu ukukhwehlela nomkhuhlane. Ngingamu-advise-a ngokuthi uThobo ahambe ayothola usizo emtholampilo nokuthi enza isiqiniseko sokuthi uyathola ukuthi kungenzeka ukuthi uno-COVID-19 noma akanayo unomkhuhlane nje ojwayelekile. Okubalulekile kakhulu ukuthi uhlale unesiqiniseko sokuthi ngabe une-COVID-19 noma unomkhuhlane nje ojwayelekile.